Ke ile ka ra tloha Bloemfontein-e ra ya Polokwane ka bese. La tsamaya nako e telele dihora tse bo ten. Re kgathetse mare e le comfortable ka hare. Ra robala, ra ba ra tsowa, ra theoha, ra reka dijo ra ja, ra kena bo Wimpy. Ba bang ba nkile di-carftin tsa bona, ba ntsha ba ja mara ene le tsela e telele, ra fihla hosane hoseng hobane ne re tsohile, re tsamaile bosibu tsatsing leo. Nthwe nka ka e tjhong ke re, dibese di comfortable hobane ha di batle long long distance. Ho ya ka nna e telele ho fihla moo o yang o kgathetse.

Sekepe se diya ka mokgwa o mong o ikgethileng ke nqena se bang cheap ha o patalla hore dintho di tsamaye ka sekepe. Tse ding o kgona hore o di tsamaise mahala hobane se a dieha, se nka kgwedi to dikgwedi. O tsebe o lucky ha e ka fihla ka mora kgwedi. Ke nahana ka hore di-charges-e tsa teng di nyenyana tse ding ke tsa mahala le hore se tsamaya ka hara metsi. Ke yona ntho etsang hore se diehe.

Ke tlo kopa mmuso hore o thuse bana ba sekolo bana ba dulang hole metseng, ba tsamayang nako e telele ba fihla motsheare sekolong hore se ba thuse ka dibaesekele kapa mokgwa wa ho kena sekolong. Ene dibaesekele tsena di tle ka mokgwa o cheap-e eleng hore batswadi beleng hore ha bana tjhelete, ba tla kgona ho patalla bana banono dibaesekele. Ene di be le space se tlo kgona ho kenya di-schoolbag tsa bona cause di tshela dibuka tse ngata, ba tsamaya long distance ebile ba bimelwa ke dibuka. So ke kopa mmuso o ko o bone hore na o etsa jwang hore bana ba thole di baesekele? Ene dikolo di bele moo ba tsebang hore dibaesekele di tlo pakwa mona tsa bana ba sekolo. Dinaha tse ding se ntse di tsamaisa bana ka dibaesekele.

Hono le bohloko hampe ho tsamaya ka bese eleng ha le e shebile e ntle, e smart kantle. E ya hole, long distance ya ho ya Durban e re ha le fihla ka hara bese le thole maphele tlasa a ditulo. Re tshohile hore a tlo kena diaparong tsa rona ebile re itjwetsa hore hotjhong monga bese ha ba clean-e bese tsena tsa bona hobane maphela a tlisitswe ke dijo ka mono. Re sa tsebe na re etsa jwang? Se re sa dule hantle, re fihlile Durban se re sa ipatle. Ene le leeto le bohloko hampe haholo e le la tsela e telele jwalo.

Rank-eng batho batla o thusa. Bao ba o thusang hore na o palama taxi e yang hokae? Batho bana ha o fihla o botsa hore ke ya kae-kae, kae-kae? Ba o fa taxi eleng yona ya mono moo o yang. Ho ya mono ke botsa batho hore na ke tsamaya jwang? Ba ile ba nthusa hantle hampe, o kgona ho thola dikarabo ho feta hohle. Di-taxi rank-eng ke hona moo tholang thuso ho feta dibakeng tse ding. Ba thusa batho bao.

Bese ena e ke e palame patetse tekete e turang. Ka hara bese hono le monate, ho le comfortable, ditulo tsa teng di phahame di comfortable. Hona le moo o kgonang ho beha maoto hantle, o dutse o le mong. Hona le Wi-Fi ya mahala, hona le toilet-e ka mono, batho ba kgannang ba professional-e. Khore hona le air conditioning, hono le monate. Ra tsamaya hamonate, ra bona hore na re patalletse eng? Re patalletse bese eno, ra fihla kwana moo re yang re le hantle, re kgotsofetse, re sa kgathala le ho kgathala cause ne re le comfortable ka hara bese.

Makeisheneng kapo metseng ho thata ho kganna Uber kapa Bolt, ba tla o tshwarwa poho bashenyana ba mono, ba nke koloi be ba nke tjhelete. So ke ho le thata ka hore di be teng ntle le ha di ka tsa ba ngata. Ha hona le di-light-e, ha ona Ba sokodisa, ho dark, o tlo tsamaya o le mong ba o tshware poho, ba nke tjhelete, ba nke koloi. Ke nahana ke lona lebaka.

Eleke ba re petetsa. Re tloha Ficksburg, re ya Qwaqwa ele bosiu. Yoh! Ke la palama ha bohloko re petetsane, motho a sa kgone le ho tsitsinyeha. Lento le be le tswe, le shwe bohatsu o ska kgona ho tsikinyeha. Jwale batho bana ba tletse ba hana lo bula difestere, ho tletse fela ka hara ntho ka mona, motho a ka hlatsa. Qala ho utlwa bohloko bo jwalo empa ka baka la hore ne le bosiu le rona re tshaba, le taxi o hore e bimetswe ke batho bana ba e palameng. Nkebe ka hlotse ke phetha nthweo, le kgale bophelong ba ka. Hono hole thata, motho a ka hlokahala a ntsa re o baleha hore ebe bosiu.

Ho tloba thata hore ke palame bese empa hee ha eba bakganni ba di-taxi ba le siko around, ke ka palama bese. Empa ha ba o thola ba bontsha ka taxi, ka beseng ba o shapa. Bothata ba batho ba di-taxi ba shapana. Ha re tsebe na re tlo etsa jwang? Empa ha monyetla o hlahile re tla o sebedisa. Ke tla palama bese, tse ke tla sheba hore na ho save ha kae tsatsi leno hore ke palame bese.